Andiqinisekanga ukuba abantu abangasondelanga ntlobo nomkhwetha bavumelekile ukuba bayomndwendwela esuthwini kodwa ngokokwazi kwam, abantu abaya esuthwini ngabantu abadala futhi abayokufundisa umkhwetha lowo. Kodwa ke ngoba ekhwetheni okanye esuthwini kuhlala kukhona ikhankatha kwakunye nabantu abadala, ngoko kuzawuqwalaselwa uba ngubani oyayo oyomndwendwela umkhwetha lo ukwenzela uba angangeni ebungozini okanye angagaxeleki ebungozini.

Kubaluleke kakhulu ukufuya nokulima kumntu ohlala ezilalini ngoba yindlela yokuziphilisa, yindlela yokonga imali ukufuya nokulima izityalo ngoba utya ukutya okusuka emhlabeni nje ngemali engephi, ukanti nomhlaba abanawo uchumile ngoko uyabavumela ukuba benze zonke ezi zinto.

Ndingaqala ngamalungiselelo wesilwanyana eso sizawusetyenziswa kwakunye nokutya. Mhlawumbi uba sizawusebenzisa igusha okanye inkomo ukwenza lo mcimbi, kubalulekile uba ndiqinisekise ukuba ndinayo imali yokuyithenga le nkomo okanye le gusha uba akufuywanga apha endlini kwakunye utywala bokwenza lo mcimbi. Utywala ke ndithetha ngotywala besiNtu xa ndithetha ngawo kwakunye ke notywala besilungu ukwenzela abantu bazokonwaba emcimbini lowo. Nokuqinisekisa ke uba ukutya kukhona, ntlobo zonke zokutya ekulindeleke ukuba zibe khona zikhona.

Ndicinga ukuba kubalulekile ukufundisa ngesiNgesi kodwa lube khona nolunye ulwimi, ulwimi lwezalapha eMzantsi Afrika ukwenzela uba baxhamle bonke abantwana besikolo. Ngoba kwizikolo ezinabantu abafunda mhlawumbi abangabeSotho, amaVenda, amakhaladi akululanga ukuba nootishala abakwazi ukufundisa zonke ezi lwimi. Mhlawumbi abanye liqaqobana nje abakhona so kwenza kube nzima ke ngoku ukufundisa olo lwimi. So isiNgesi senza kube lula kumntu wonke.

Yayinceda kakhulu mandulo phaya into yokuthiywa kwabantwana ngeziganeko ezingqamana nokuzalwa kwabo kuba abantu bakudala okanye bamandulo phaya kwakungalulanga okanye babengayazi iminyaka or babengafundanga ngendlela yokuthi bayazi ubana ngo-nineteen bani ngoku. And ngoku ke ngoku ezi ziganeko ziyanceda ekuthinini thina bantu bangoku, xa sele sifunda ke ngoku imbali siyazi uba, oh, wayezalwe ngonyaka othile ubani.

Ndicinga uba indlela yokugcina inkolo nenkcubeko yethu kukuba thina sizukulwana sikhoyo sifunde kwisizukulwana esingaphambili kuthi sibe nomdla kwizinto ezenziwa ekhayeni, sibe nomdla kwizinto ezingqamene namasiko kunye nemvelo yethu. Yaye kubalulekile ukuthi abantu abanolwazi kwakunye nendlela bazishicilele bazibhale phantsi ezi zinto kwenzela uba ibe zizinto ezinokuthi zifundwe kwisizukulwana esizayo, futhi nje ngoba abantu abadala bayalandulela eli kushiyeke ulutsha. Yiloo nto ke ngoku kubalulekile uba xa bengekhoyo aba bantu badala, noko aba baphakathi babe befundile kwabangaphambili bakwazi ukudlulisela kwisizukulwana esizayo.